Iye, lokho kungaphula isiko ngombana imidlalo eminye yendabuko ineembandela begodu inokuthi idlalwa ngibaphi, abasesigabeni siphi sepilo, idlalwa ngebobulili obuthile begodu idlalelwa kiyiphi indawo.

Iye, lokho kusiza khulu ukuvula amathuba wemisebenzi ngombana abantu abenza namkha abasebenza ngokudlala imidlalo leyo bakghona ukuba nenzuzo, bakghona ukuthuthukisa ipilwabo bondle nemindenabo.

Iye, ikhuthazwe Mabhokobhoko ukubona aMabhokobhoko athumba ngalendlela begodu ukubona inarha yeSewula Afrikha ithaba ngokuthumba kwaMabhokobhoko nokubona bonyana abadlali baMabhokobhoko bathokozwa kuhle kangangani nabathumbileko nakho lokho kubasiza khulu iBafana Bafana bonyana isebenze kuhle.

Kulula khulu ngombana kunamathuba namkha

Umntwana kezemidlalo kufanele avunyelwe mthetho wesikolo bonyana azibandakanye kezemidlalo ukwenzela bonyana nangaphumeleliko kwezesikolo, kwezeencwadi akghone ukuragela phambili athuthukise ipilwakhe kezemidlalo ngombana kezemidlalo sekunepilo ehle begodu sowuyakghona ukuphila ipilo ehle nemnandi ngokusebenza kezemidlalo.

Iye, uthathelwa ehloko umnotho olethwa ngezemidlalo ngombana ufumana zemidlalo zifumane abasekeli abanengi, amakhamphani amanengi ayasekela kwezemidlalo ngombana zemidlalo zisusa abantwana nabantu abatjha eendakamizweni begodu zivula namathuba womsebenzi.

Ingoma engisayikhumbulako ngile ebeyithi yegijimani gijimani bafana yegijimani gijimani bafana ibambeni ibambeni ibambeni bafana.

Ingoma engiisayikhumbulako ebeyivunywa kwezemidlalo esikolweni ngileyo ikhuthaza isiqhema sesikolo sethu ethi gijimani gijimani gijimani bafana, balele laba gijimani gijimani gijimani balele laba.

Kuksiza ngokobanyana awukghoni ukucabanga izinto ezimbi ezingakufaka engozini njengokusebenzisa iindakamizwa, njengokwenza ubulelesi ngombana uhlala uqeda isikhathi esinengi kilokho okwenzako kokuzilibazisa njengokuzithabulula kuthatha isikhathi sakho begodu kuksiza bonyana ubenepilo nomzimba wakho ungabi mzimba omkhulu ukubangele ukugula.

Awa, ze-netball azigidingwa ngokufanako ngombana nemidlalo yakhona ayibukelwa kamnandi kutjhatjhalazi ngombana esikhathini esinengi ayiveli kumabonwakude begodu esikhathini esinengi nemirhatjhweni akukhulunywa ngayo nemaphephandabeni akukhulunywa ngayo imidlalo ye-netball ngikho inarha ingakghoni ukugidinga ngendlela igidinga imidlalo eminye eSewula Afrikha njengemidlalo yebholo.

Iye, kubaphathisa iinhloni ngombana eenkundleni zokuthintana kuthiwa nawumuntu olandelela iindaba zendabuko nezamasiko umuntu ongakahlaniphi begodu umuntu ongekho esitayeleni begodu umuntu obhorako ngalokho ngikho bangathandi ukuziveza eenkundleni zokuthintana bonyana babadlali namkha balingisi bemidlalo yendabuko.

Imisebenzi yokuzithabisa ethandwa babantu nkhethu misebenzi yokudlala iingoma eendaweni zokuditjha, eendaweni zamarhamulo, eendaweni lapho abantu baqeda khona isizungu lapho kudlalwa khona ingoma ngo-DJ.

Ukudlala imidlalo kukukhandela ukugula emzimbeni ngombana nawudlala imidlalo uyazilolonga usikinya umzimbakho, umzimbakho uhlala uthabulukile, umzimbakho uhlala umcemana awubi namafutha ajamako emzimbeni angakubangela ukugula begodu umzimbakho awabi mkhulukhulu bonyana ukubangele ukugula.

Kezinye iinkolo njengeenkolo zemakhaya ayikho imidlalo eyaneleko lapho abafundi bangakhetha khona imidlalo abayithandako nemidlalo abanekareko kiyo ngikho ubona abantwana ababafundi eenkolweni zemakhaya bavilapha ukungenele zemidlalo ngombana kunemidlalo embalwa khulu abangayithandiko.

Kuqakatheke ngombana ukuzithabulula kuthabulula umkhumbulo womuntu omutjha, umkhumbulo womuntu omutjha uhlala ulungile uhlala ulungele ukuqalana nobujamo bunye nobunye begodu uzithabulula nokuzilolonga kwenza bonyana umuntu omutjha angabi nomzimba omkhulu ongambangela ukugula njengesifo sehliziyo umbangele nokobanyana angasakghoni ukwenza imisebenzi efuna umuntu omajadu. Yeke kuqakatheke ngalokho ukuzithabulula nokuzilolonga malanga woke begodu kwenza umkhumbulo womuntu omutjha usebenze kuhle khulu ukghone ukucabanga kuhle khulu begodu msinyana.

Ukuze imidlalo yendabuko ingathuthuki njengeminye imidlalo njengefana nebholo erarhwako kungombana imidlalo yendabuko ithathwa njengemidlalo yalabobantu abangakahlakaniphi nawudlala imidlalo yendabuko uthathwa njengomuntu osidlhadlha, uthathwa njengomuntu ongakathuthuki ngokwepilo begodu uthathwa njengomuntu onganafundo ngesikhathini sanje ngikho ingathuthuki ngendlela efana nemidlalo yebholo erarhwako.

Iye, ngingalunga emidlalweni wokugijima ngombana ngiyakghona ukubekezela begodu nginawo amandla wokugijima begodu ngiyazilolonga umzimbami ulula begodu ngihlala ngimcemana.

Ngangikhamba phambili emdlalweni weenketo ngombana kumdlalo engiwuzwisisa khulu nengiwuthandako bengiwudlala kamnandi khulu nangiphosa ilitje ngiliphosele phezulu libuye ngilibambe sengikhuphe ezinye izinto esidlala ngazo njengeentanga besidlala ngeentanga ngemgodini, bengidlala kamnandi khulu kwamambala bengikhupha iintanga ezinengi ngemgodini ngizibuyisele ngesikhatjhana esincani.

Iye, ukhona umdlalo wendabuko engewobungani odlalwa basegwabo abakhulako esikweni lamaNdebele badlala ngokulingana ngobungani babo bayafundisana ukuhlakanipha ngeweentonga umdlalo wakhona bafundisana ukuvika babangani.

Iye, ukhona umdlali weSewula Afrikha wezemidlalo onjinge khulu ngu-Oscar Pistorius omgijimi okhubazekileko ogijima ngitjho nangaphetjheya odume khulu kwamambala unjinge khulu.

NasimaSewula Afrikha nasimbatha iinkipa ezifanako nakudlala iinqhema zenarha yekhethu kusiza ngokobanyana siba munye akekho ohlukako kukhombisa ibumbano nokuzwana nokuthabela isiqhema sekhethu senarhethu sisisekela soke sibahlali benarha leyo.

Bangazihlomisa ngamahlelo afana nokufundisa ngemidlalo leyo ebebayidlala, bafundise abantwana abasathuthukako namkha abantu abatjha abasathuthukako babathokoze ngemadlana ethile abanye bangazibekela imali bayisise le abayirholako nabasadlala imidlalo leyo ukwenzela bonyana lokha nasele bangasakghoni ukudlala bakghone ukuhlomula kiyo imali leyo.

Iinkolo zingasekela imidlalo namakghono ngokukhuthaza abafundi bonyana badlale imidlalo ngesikhathi samhlazana bangafundiko begodu singakhuthaza bonyana nakudlalwa imidlalo kube nemitlomelo efunyanwako ukwenzela bonyana abafundi bakhuthale, bakhuthalele ukudlala nokuveza amakghonwabo kwezemidlalo nokuhlukahlukana.

Iye, lokho kunomthelela bonyana abantu bayigegede imidlalo yendabuko enjengentonga ngombana bayalimala abantu begodu basala banamaduma, abanye basaba ukuhlekwa, abanye kuyabalimaza bekubathikameza ehloko nemkhumbulweni ngikho abanye bayigegeda nje ngombana midlalo yentonga midlalo engakaphephi.

Umsebenzi wokuzilabazisa ngithanda wokufunda iincwadi ngombana ukufunda iincwadi kuthabulula umkhumbulo begodu kunginikela nelwazi lalokho engifunda ngakho, ngifumana ilwazi elitjha.

Isikhathi engathaba ngaso nangenze umsebenzi wokuzilibazisa kunyana ngifunde iincwadi eembili ngeemveke eentathu. Iincwadezo bezinamakhasi angehla kwalikhulu. Kwaba kuhle khulu, kwaba msebenzi omuhle khulu engiwenzileko bonyana ngifunde lezo ncwadi ngesikhatjhana esincani kangaka.

Ngitlhoga ukuba sendaweni ethulileko, ngitlhoga ukudla okukhambisa isikhathi, njengembatjha. Ngitlhoga bonyana nginande ngisela amanzi, abe seduze nami begodu ngitlhoga bonyana kube ngiphumule ngokwaneleko ngombana ukufunda incwadi kufuna ungakadinwa, ukghone ukuzigedla, ukghone nokuzwisisa ofundako okungaphakathi kwencwadi leyo.

Awa, angiwenzi nabanye abantu ngombana ukufunda incwadi ungakwenza uwedwa uhlezi, uzigedlile ngesikhathi sakho.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngivame ukuwenza ngesikhathi la nginganawo umsebenzi engingawenza ngaleso sikhathi ekhaya namkha kusebusuku nginganabo ubuthongo, ngalokho ngikghona ukukhambisa isikhathi namkha ngigcine sengiyenda, ngigcine sengibanjwa buthongo ngisafunda incwadi njalo.

Ngifunde ikghono lokulalela nekghono lokuzwisisa lokho okufundileko nekghono lokwazi ukuphendula imibuzo ngalokho okufundileko.

Ngifunde ikghono lokulalela nokuzwisisa, ngifunde ikghono lokwazi ukuphendula imibuzo ngalokho engifunde ngakho encwadini leyo begodu ngifunde ikghono lokuzinikela isikhathi ngombana yoke into oyenzako, kufanele uzinikele isikhathi.

Ngizizwa ngitjhaphulukile emoyeni begodu ngizwa umzimbami uledlhile begodu ngizwa umkhumbulwami uthabuluka.

Ujayelekile, iye.

Iye, ujayelekile ngombana ukufunda kwenziwa babantu abanengi, kwenziwa babantu abathanda ukuhlala bodwa, kwenziwa babantu abathanda ukuzwisisa izinto ezihlukahlukeneko, kwenziwa babantu abafuna ukuthola ilwazi elinengi nelidephileko ngokhunye nokhunye.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umsebenzami wokuzilibazisa ngombana kuzomsiza ukuthabulula umkhumbulwakhe begodu kuzomsiza ukumenza abe mumuntu ohlala anelwazi ngezinto ezenzekako ephasini begodu ahlale amumuntu onabileko emkhumbulweni ngombana ukufunda iincwadi kunabisa umkhumbulo.

Abangani bami badlala umdlalo, umrabaraba. Bathi ubasiza ukucabanga nokucabanga.

Awa, awutjhuguluki umsebenzami wokuzilibazisa ngombana ukufunda iincwadi namkha ukufunda kuhlala kukhona, akutjhuguluki.

Okungithabisako ngomsebenzami wokuzilibazisa kukobanyana kukuhlalisa ekhaya. Awukghoni ukuba mumuntu okhambako, oya le nale, ukghona ukuhlala ndawo yinye.

Ubudisi engivame ukuqalana nabo nangenza umsebenzami wokuzilibazisa, kuqalana namkha kuhlangabezana namagama amatjha engingawazi kufune bonyana ngiyowafunisisa esihlathululinimezwi namkha ngiyokufunisisa ngawo kabanzi bonyana atjho ukuthini.

Iye, ngingathanda ukutjhuwugulula ungenzele umsebenzi ongingenisela imali. Ngifunde, ngisize abavilapha ukufunda, ngibafundele begodu bangithokoze ngokungibhadela imali ethile.

Ngifunde bonyana ngiyakghona ukubekezela, ngifunde bonyana ngiyathembeka ngombana ngikghona ukuyithoma incwadi ngiyifunde bengiyiqede, lokho kuthembeka kuwe. Ngifunde bonyana ngingazithemba mina.

Ngingazizwa ngidanile begodu umoyami ungalimala ngombana ngiyokuba mumuntu ohlala acabanga khulu, ngiyokuba mumuntu ongasanayo into emthabululako emkhumbulweni.

Ingoma evane yenzeke umntwana akhuthale khulu ngethi, ibambe njalo, ibambe njalo, ibambe njalo.

Iye, ukhona umdlalo wobungani engakhe ngezwa ngawo, ekumdlalo wetjhezi nomrabaraba.

Kutjho bonyana kufanele bajayele amatatawu amakhulu basesebancani. Ukuze babanduleke bonyana sele baba khulu babenelemuko lokudlala ematatawini amakhulu.

Iye, ilungile bonyana ingafakwa eenkolweni ngombana mdlalo omuhle khulu, ofundisa umntwana ukusebenzisa kuhle isikhathi nomkhumbulo, begodu uthabulula nomzimba womntwana.

Ngesikhathi sanje sekufuze nayo imithetho yemidlalo yendabuko idluliselwe ngokutlolwa phasi. Ukwenzela bonyana kubulungwe ilwazeli ngombana abantu badlulise ilwazeli ngomlomo esizukulwaneni ngesizukulwana, abasekho abanye sebabadala khulu abasakghoni ukudlulisa ilwazeli, yeke-ke ilwazi elitlolwe phasi liyabulungeka.

Imidlalo yendabuko midlalo ekwakunqotjhwe ngayo ukufundisa, nokukhalima nokukhuthaza umuntu owudlalako umdlalo loyo. Ngomnqopho wokuthi kufuze afunde okuthile okusifundo ngawo umdlalo loyo.

Kungombana imidlalo yendabuko ikufundisa ukuziphatha nehlonipho nawumntwana, nanyana umuntu omkhulu. Begodu ikunikela nesikhathi sokuthi ukucabanga kuhle, uthabulule umkhumbulo wakho.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngekhethu, ziinketo nentambo yokweqa igqubsi. Nentambo oyeqako, eyenziwa ngentambo ephothiweko, la kujama babili omunye ajame ngesinceleni, omunye ajame ngesindleni kube noweqako. Nemidlalo yokubethana ngeswazi, nomdlalo wentonga la abasegwabo babethana ngeembhuku khona.

Imidlalo yendabuko abantu ibahlanganisa ngombana abantu bayahlangana ngeenqhema kubenesiqhema esithile, nesiqhema esithile. Ngalokho yindlela yokuhlanganisa abantu babemunye.

Ilutjha emidlalweni yendabuko lifunda ukubekezela, nokuthembeka nokuthatha isikhathi sakho nawenza into. Ngombana umdlalo imidlalo yendabuko ifuna ube nesineke.

Kungombana iyafundisa imidlalo yendabuko, begodu ifundisa umuntu ukuba nesineke, begodu ifundisa umuntu ukulandela imithetho ebekiweko.

Imidlalo yendabuko beyidlalelwa ukuqeda isizungu nokufunda okuthile, nokufumana ilemuko ngawo umdlalo loyo. Kodwana imidlalo yanamhlanje seyidlalelwa inzuzo. Abanye sebadlalela ukwenza imali, sebayithatha njengemisebenzi abayenzako ukuziphilisa.

Iye, imidlalo yendabuko ingafakwa emaphaliswaneni. Lokho kuzokhuthaza bonyana imidlalo le ithuthukiswe, begodu idlalwe ngokuzithemba nangokuzinikela.

Imidlalo yendabuko ikusiza khulu ukwakheka komzimba womuntu. Umzimba womuntu wakheka kuhle khulu, ungabi namafutha begodu ubelula uthabululeke. Nakadlala umdlalo lo ozomenza asebenzise umzimbakhe.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha ngemidlalo yendabuko, kulokha nabo babafundisa ngemithetho elandelwako yokudlala umdlalo loyo wendabuko, nemibandela ebekwako nakudlalwa umdlalo loyo wendabuko, nokubafundisa ukubanikela indlela yokuwudlala.

Umthetho wokudlala umrabaraba kulokha nidlala umrabaraba nibeka iintanga zenu namkha mapaniki emideni ethaliweko la nidlalela khona. Umthetho ukuthi wabeka iintanga uyibekile, wayithinta uyithinta awusatjhugululi isiqunto sakho osithetheko.

Nokho ngekhethu basawuthathela phezulu umdlalo wendabuko, ngombana usadlalwa khulu babantu abatjha nabo abantu abadala, nabaditjhileko nabaqeda isizungu.

Awa, akekho umdlali wendabuko engimaziko osele ayinjinga ngokudlala umdlalo wendabuko.

Awa, akusilo iqiniso bonyana imidlalo yendabuko ifanele abantu bakade. Nomuntu wangalesi isikhathi umuntu omutjha namkha muntu omdala wangalesi isikhathi, angawufunda bawudlale bekaphumelele kuhle khulu.

Ngicabanga bonyana lokhu kubangelwa kukobanyana ayinabo abasekeli abangayisekele ngokweemali, ukwenzela bonyana isuke ezingeni eliphasi. Iye, ezingeni eliphezulu kube kulapho abantu bakghona ukuziphilisa khona ngayo imidlalo yendabuko.

Ngicabanga bonyana isoziswa ngabomu ngombana ingathathelwa ehloko. Ithathwa njengemidlalo iphumileko elutjheni namkha esitayeleni ngikho ingathathelwa phezulu, kunganamatatawu neensetjenziswa zayo imidlalo le.